Uvo lwam, ibhasi ikhuselekile kuneteksi ngakumbi xa kuthelekiswa indlela ezilawulwa ngayo, uqeqesho lwabaqhubi kunye nokhuseleko labakhweli. Iibhasi zihlala ziqhutywa ngabaqhubi abaqeqeshiweyo abaqhuba phantsi kwemigaqo ecacileyo yenkampani okanye karhulumente. Zihamba kwiindlela ezicwangciswe kakuhle. Zineendawo zokumisa ezaziwayo kwaye zihlolwa rhoqo ukuze kuqinisekiswe ukuba zikhuselekile. Kwelinye icala iiteksi, ngakumbi ezo zisebenza ngaphandle kwemvume esemthethweni, zihlala zigcwala kakhulu, ziqhutywa ngesantya esiphezulu kwaye kwezinye iimeko abaqhubi bazo baphula imithetho yezithuthi ukuze bafumane abakhweli abanintsi. Oku kwandisa umngcipheko weengozi. Ukongeza, iiteksi azisoloko zihlolwa rhoqo okanye zilawulwa ngendlela efanelele nebhasi.

Ngokoluvo lwam ibhasi enedekha enye ikhuselekile kunebhasi eneedekha ezimbini ngenxa yezizathu ezinxumelene nokuzinza, ulawulo kunye nomngcipheko wengozi. Izizathu zokuba ibhasi enedekha enye ikhuselekile, iibhasi ezineedekha ezimbini ziphezulu kakhulu, nto leyo eyenza kube lula ukuba ziguquke xa ziqhuba kwisantya esiphezulu okanye xa zijika. Iibhasi ezinedekha enye zineziko lobunzima elisezantsi, into leyo eyenza zizinze ngakumbi. Iibhasi eziphantsi kulula ukuzilalwula ngakumbi kwiimeko ezinzima ezifana nokujika ukuqhuba kwiindlela ezixinene okanye xa kukho imozulu embi. Iingozi ezibandakanya iibhasi ezineedekha ezimbini zihlala ziba nzima ngakumbi ngenxa yokuphakama kwebhasi.

Xa ndifika estopini seebhasi kusasa ndilungiselela ukuya emsebenzini ndiyothuka xa ndifumanisa ukuba ndilibele isipaji sam esinekhadi lebhasi. Ngenxa yoko ndizama ukuzola ndicinge ngeendlela ezizezinye zokuhamba, ndijonge ukuba ndinayo na imali encinci okanye ikhadi ledebhithi endinokulisebenzisa. Ukuba akukho nto ndiyathetha nomqhubi webhasi ndichaza imeko yam ngobubele ngethemba lokuba angandinceda. Ukuba akakwazi ndicinga ukusebenzisa iteksi okanye i-app yokuhamba efana neBolt okanye iUber. Le meko indifundisa ukubaluleka kokuhlola iinto zam kusasa phambi kokuphuma endlini ukuze ndiphephe ukuphazamiseka kwindlela yam yemihla ngemihla.

Ndingazama ukuzola ndicinge ngendlela yokuyisombulula le ngxaki. Ndiyasondelela isango lebhasi ndithetha nomqhubi ngobubele ndichaza ukuba ndingumkhweli omtsha kwaye andinakhadi lebhasi. Ndicela iingcebiso okanye uncedo ngethemba lokuba angandinceda okanye andixelele apho ndingalifumana khona ikhadi. Ukuba akakwazi undinceda ndicinga ukusebenzisa iteksi okanye indlela yokuhamba ukuze ndingalibazisi ukufika emsebenzini.

Cebisa ngobubele kwaye ndimnika ingcaciso ecacileyo. Ndiyamxelela ukuba kufuneka abe nekhadi lebhasi ngoba unintsi lweebhasi azisamkeli mali ngqo kwaye eli khadi unokulithenga kwiindawo ezithile okanye alifumane kwi-app kwiselula. Ndiyamcebisa ukuba ajonge isitopu esikufutshane, aqwalasele amaxesha okuhamba kwebhasi kwaye afike kwangethuba esitopini ukuze angalibazisi. Ndiyamxelela ukuba akaqinisekanga ngento ethile, angabuza kumqhubi webhasi okanye kwabanye abakhweli. Ukusebenzisa ibhasi yindlela efanelekileyo nekhuselekileyo yokuhamba, kwaye ndiyamkhuthaza ukuba azame le ndlela intsha ngokuzithemba.

Ndiziva ndixhalabile kwaye ndinengcinezelo. Ndihlala ndixhomekeke kule bhasi ukuze ndifike emsebenzini ngexesha, ngoko xa ibambezeleka ndiyiqonde ingozi yokulibazisa imisebenzi yam okanye ukudibana kwangethuba. Ndiyazama ukuzola ndijonge ukuba ikhona na enye ibhasi enokufika kungekudala okanye ndicinge ngezinye iindlela zokuhamba ezifana neteksi okanye i-app yokuhamba. Ndiyabuza ukuba ingaba kukho ingxaki ethile eyenzeke ebhasini njengemoto ephukileyo okanye uqhushumbo ezindleleni. Le meko indifundisa okokuba necebo lesibini lokuhamba.

amanyathelo akhawulezekileyo ukuze ndingalibazisi. Okokuqala ndijonga ixesha ukuze ndiqonde ukuba ndingakanani ixesha endililindeleyo. Ukuba ibhasi ibambezelekile kakhulu, ndikhangela ukuba ikhona na enye ibhasi esiya kwindawo efanayo okanye ndijonge iindlela ezizezinye zokuhamba ezifana neeteksi okanye iUber. Kuba ukuba ndinayo i-app yokujonga ibhasi ndiyisebenzisa ukuze ndibone ukuba ibhasi iza nini okanye ukuba ndingahamba ndiye kwesinye isitopu. Uba ndiyabona ukuba ndiza kulibazisa ndiyafowuna okanye ndithumele umyalezo emsebenzini ndichaza imeko ukuze ndibonise uxanduva.